Ka nnete di-cookie tsenanana ha o kena internet-eng website e batla o di amohele. Mara ha ke dule ke dudisehile hantle moyeng hore ditaba tsa ka di tsejwa ke komporo, ke sa tsebeng hore ke hacker efeng e ka kenang mono e ka nkang information ka nna. Le hore kotsi ya teng e tlo fella kae. Ke ke utlwa ke sa dudisehe hantle mara ha kena choice, ke tlameile ke dumele.

Moradi wa ka, mohala wa thekeng o re thusitse haholo. Mehleng e le ya kgale, o tla nahana ke o jwetsa maka ha ke o jwetsa hore molaetsa o no nako pele o fihla. Ho tloha ho nna ho ya ho mothong e mong. Ha nka o ngolla ha ne nka o ngolla lengolo tje, ne ke tlamela ho o ngolla lengolo ebile. Lona ha le sa ngola mangolo. Le a di tseba di-email-nyana? Mara mehleng ya kgale ho no se na mehala hohang. Mohala oo wa o bona o o tshwereng ka letsoho e no fihle ngwanaka.

Moaisane wa ka, ke o rata haholo mara Wi-Fi ke ya rona ka tlung ka mona. Ha ke no kgona ho fa motho wa ka ntle password ya ka tlung ya Wi-Fi. Ho na le kotsi moo. Kotsi e kgolo e ke sa batleng ho e qala e le hole. Mara nka o eletsa hore ha o batla ho kenya Wi-Fi ha hao o etse jwang. Le nengneng o ka tla device ya hao ya connect-a sebakanyana. Mara ke ke se ofe password o dule o na le yona ha hao mono. Ka nnete.

Signal ya hao rakgadi e shwele hobane re dithabeng moo leng hole le di-tower. Di-tower-ra di hole le rona. Hore o be le yona signal re tlameile re atomele tower o kgone ho atomela o kgone ho sebedisa signal ya hao hantle. Mo tower eleng teng ha re ka ba haufi mo batho ba tlwaheleileng hore ba ba teng ba feta teng, e tla kgutla signal ya rona. Kgannela haufinyana le moo eleng pela metse mo batho ba dulang ba le teng.

Re lebohela ha o re founetse. Re maswabi ka router ya hao. Hore o thole router e ntjha, re kopa o tle ho rona mona shopong. Ha o sa kgone ho tla o ka sebedisa courier wa e kenya mo courier ya tla ho rona for di-repairs ra e lokisa router ya hao kapa o thole e ntjha.

Nkgono ke ya bona o ntso na le fonofono e ya rona ya kgale ena, le setjhabeng mona kea tseba lona batho ba baholo. Mara e re ke o jwetse wa bona fonofono e e ke e tshwereng e, nkgono ke kgona ho etsa ntho enngwe le enngwe. Wa tseba le hore ke kgona ho reka dijo mo? Ha ke i-shoot-e feela nkgono ha ke foune feela ke kgona ho etsa . Le poso ke e thola mo, tsohle nkgono. Ene ke ke bona ho le bohlokwa haholo hore re o tholle yona fonofono ena ke o rute yona. Kea o tshepa hore o tlo tshwara kapele.

Eya ke bona puo ya rona e emetswe hantle ditabeng. Diteisheneng tsa radio, ee, hobane hona le diteishene tsa Sesotho. Difiliming mehleng ele ya pele ne ke bona bo dipale tsa rona re di bona hantle. Pale tsa rona di di phatlalatswa ka tsela e felletseng. Ha jwale ekare hanyane hanyane. Eya, rea tla re ntse re tla hanyane hanyane moo filiming. Mara nka thaba ha nka bona puo tsa rona di celebrate-we haholo ho feta tse ding, jwaloka tse ding. Ee, hase tlhodisano mara ho ntso ho na le mo ho shotang. Ho tla loka ha nako entse e ya ha re sebedisanang mmoho re tla ba le tswelopele.

Hona jwale nna ke ntse ke di thabela dipontsho. Phapang e tlaba teng vele hore dinako di ntse dia di fetoha. Mara dintse di ele dipontsho ke dipontsho ha di ratuwa, batho kaofela, ba hohelwa ke tsona. Ha hona bothata

Ntate AI, Artificial Intelligence ke motswalle wa hao mohaleng wa hao mo. Di-app tseo di o thusa hampe e nolofatsa bophelo ba hao. Ha o hloka ho hong feela o ka re record, o ka botsa feela potso AI eo arabele yona ka botlalo e felletse ho sa hlokahale o botse batho ba bang.